Isivivinyweni esibalulekile ekuseni, kodwa ibhasi lathatha ihora ukwedlula isikhathi, la ngifika seliphuzile. Ngenxa yalokho ngafika sekudlule iskhathi sokuqala isivivinyo. Bekungaba ngcono ukube bengiphume ekuseni kakhulu noma ngasebenzisa enye indlela yokuhamba njengokugibela itekisi.

Ezithwala impahla kaloliwe azikakwenzi okwanele ukunciphisa izikhathi zokuhamba. Kudingeka ukutshala kwezimali okwengeziwe kwingqalasizinda efana nemizila yesimanje. Izitimela ezisheshayo kanye nobuchwepheshe bokulandelela impahla. Lokhu kuzothuthukisa ukusebenza kahle, kwehlise izindleko, futhi kukhuphule ukuthenjwa, ukuthenjwa kulelo hlelo lokuthutha.

Yebo, ukwethembeka kwezinsizakalo zamabhasi kunomthelela omkhulu esinqumeni sami. Uma amabhasi ehlala efika ngesikhathi futhi ethembekile, ngingakhetha ukuwagibela ukuze ngigweme izindleko zokushayela kanye nengcindezi yokushayela, kodwa uma ephuza noma engathembekile, kungangiphoqa ukuthi ngikhethe enye indlela ethembekile.

Ama-shuttle emazweni asezindaweni zasemakhaya abhekana nezinselela ezifana nemigwaqo emibi, ibanga elide phakathi kwezindawo. Ukuntuleka kwesidingo esiqinile, izindleko eziphezulu zokusebenza, nokushoda kwengqalasizinda efanele. Lokhu kwenza kube nzima ukuwasebenzisa njengendlela ethembekile yokuthutha yomphakathi.

Yebo, ngiyasikhumbula isikhathi lapho ukuhamba kancane kukaloliwe kwabangela ukukhungatheka okukhulu. Ngabe ngihamba ukuya emhlanganweni obalulekile kodwa uloliwe wema amahora amaningi ngenxa yokulungiswa komzila. Ngazizwa ngidumele, ngicasukile, futhi nginenkani ngoba angikwazanga ukufika ngesikhathi. Lokho kwaphazamisa ukuqhubeka kwephrojekthi yami, kwaphazamisa nethimba elalingilindele. Ngazizwa ngingenalwazi, ngingenakho ukulawula isimo. Lokho kwangifundisa ukubeka izinhlelo ezihlukile zokuhamba uma kunezinto ezibalulekile ezihambisana nezikhathi ezinqunyiwe.

Izikuthutha zomphakathi ezindaweni zasemakhaya zingalungiselelwa ngezinsizakalo ezikhethekile zezihamba ngezinyawo, ama-shuttle amancane. Izikhungo zokuphakama kwezimoto nezinhleko zokuxhumana ezilula. Lokhu kuzothuthukisa ukufinyelela kwezinsizakalo kwabantu abakhubazekile noma abakhulile.

Izindlela zokubandakanya abantu abadala ekuthatheni izinqumo ngezokuthutha zomphakathi zifaka imihlangano, izifundo zocwaningo, izinhlelo zokufundisa kanye nokuxhumana ngeziteshi ezifanele. Lokhu kuzobasiza ukuba babambe iqhaza ekuthatheni izinqumo ezithinta izidingo zabo.

Ngizomlalela ngomusa ukuze ngiqonde ukukhathazeka kwakhe. Ngibuyekeze imigomo yenkampani ngokuphathelene nenkokhelo yomuthwalo, bese ngichaza ngendlela ecacile. Uma kudingeka, ngihlole amanye amadokhumeni noma ubufakazi bokuhlawula. Uma kunephutha, ngizoxolisa futhi nginikeze isixazululo esifanele noma isaphulelo sigweme ukunganeliseki.